Nṋe ndi vhona uri ndi khwine vhathu vha tshi hu tshi vha na ṱhamusi na dzi thimu dzine dza dovha dza kho mona mona nga matsheloni ho kateliwa na dzigoloi dzavho ramulayo dzine dza ḓovha dzi kho mona mona kha vhupo hoṱhe u lingedza uri vhutshinyi vhu sivhe vhunzhi na uri vhathu vha pfhe vho tsireledzea nga matsheloni vha tshi kho tshimbila nga dzi goloi kana vha tshi kho tshimbila matsheloni kana masiari kana nga madekwana vha pfhe vho tsireledzea dzi badani.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri muvhuso u shele tshanḓa kha uri vhaaluwe vha wane zwiendi zwa mahala vha tshi wana dzilafho ḽavho zwibadela sa izwi vhaaluwa vha sa vhathu vhane vhaṅwe vha vha vha khou a kho lwala malwadze o fhambananaho sa magona kana milenzhe vhaṅwe a vha koni u tshimbila tshifhinga tshilapfu kana u ima tshifhinga tshilapfhu u wana vha tshi kho to bva miḓini yavho vha tshi kho tshimbila tshikhala uri vhayo wana hu vho vhuendi ha nnyi na nnyi zwino arali vha muvhuso vha to zwi dzhiela nzhele uri vhaaluwe vha wane zwiendedzi zwinga leludza zwithu nga maanḓa.

Hei vhuvhi hu ne hanga itea unga wana u tshi vho kwashelwa goloi u tshi vho dzhielwa zwithu zwau hanefha ḽa ngomu goloi hune wavha wo zwi vhea dzi sithini kana wa ḓi wana u khou hombokiwa yeneyo goloi yavho ngauri mapholisa a vha a siho wa wana u kho lwozwa goloi.

U ya nga nḓivho yanga muthu u tea u dzula a na maḓi tshifhinga tshoṱhe uri uri wo dzula goloini u ya swika hune wa neta kana muvhili wa fheleliwa nga maanḓa u tea u dzula wa u kho nwa maḓi uri u dzule u na maḓi muvhilini wau u si swike hune wa to wa to fhelelwa nga mannḓa wa swika hune wa to noka

I sia masiandaitwa a si a vhuḓi sa izwi vha reili na vhanameli vha ḓo vhona unga tshumelo dza e-hailing dzi si dza vhuḓi kha tshitshavha uri ngori hu vha hu khou vha na masiandoitwa a si a vhuḓi tsha musi vhathu vha tshi vho tswelana kana vhaṋameli vhasi tsha fara na zwavhuḓi na mureli kana mureili a tshi kho ṱoḓa tshelede nnzhi u fhirisa ya ambiwa kha apulikhesheni ya eyo ehailing.

Nṋe ndi ḓi wana ndi tshi kho takalela u shumisa bisi tshifhinga tshilapfhu ngauri ḽivha ḽo tsireledzea, wa dovha wa wana ḽi tshi fulufhedzea kha hune vha khoya hone u tshi badela tshelede yeneyi yo ambiwa wa tshimbila wo vhulungea na mihwalo yawu yo dzula zwavhuḓi.

Nṋe ndo no ḓi wana ndi fhethu ya bvelela khombo ya moḓoro eish hezwiḽa zwithu zwo vha zwi kho tshuwisa nga mannḓa sa izwi na hovha hu na vhathu vho vhaisalaho eish ho vha husi tshenzhemo yavhuḓi na luthihi sa izwi vhathu vho vhaisala vhanwe vho wo lozwa matshilo avho.

Zwi itela uri na musi hu kho tshimbila zwi fhungudza tshivhalo tsha tsha tsha khombo ya dzi moḓoro sa izwi madindi kanzhi a tshi khosa dzi khombo dza mimoḓoro so wana goloi yo dzhena kha dindi i tshi vho teya ubva ya wana mangala i tshi vho to bvisa zwiṅwevho ya vho thulana na dzine.

Hezwo zwi nga thusa nga maanḓa saizwi vhaaluwa vha vhahulwane ende kha vhuendedzi ha nnyi na nnyi tshinwe tshifhinga vhatshi vhaaluwa tshi khou dzhena ho to ḓala vha mangala vha tshi vho to ima tshifhinga tshilapfu u swikela hune vha khoya hone arali hu na thuso ya u tshimbila ingavha i ngavha i nga leludza zwithu zwinzhi nga maanḓa.

Zwine nda ḓivha zwone nga u shumisa thekhisi ndi nnyi na nnyi ndi zwa uri ndi ya uri i a ḓalesa tshifhinga tshinzhi wa wana u khou to swika hune wa kho ya hone wo to ima nga milenzhe.

Ndi nga shumisa khumbi ndi nga shumisa khumbi ngauri ndi yone ine yanga ri hwala roṱhe saizwi ri ḓo vha ri vha dzhia nyana ya ri swikisa hune ra kho ya hone nga tshifhinga ende ro tsireledzea.

Hu vha hu na dzi peṱirolo dzine dzavha dzi kho patrol dzi badani u dzi itela vha tsireledze vhathu vhane vha kho tshimbila nga milenzhe.

Zwithu zwine nda teo paka zwi zwa ndeme ndi dzi dzi dzi dzi ID na dzi dokhumenthe dzo travel na dzi na mini na na mishonga ya u ṅwa arali hu kho tshimbila na muthu ane avha na malwadze na dzi na zwi zwiambaro.

U shandukisa nga maanḓa ngori dzi khou kona u ri thusa ri tshimbila ro tsireledzea ri si na mathada ri tshi khou tshimbila na mihwalo yashu zwavhuḓi yo yo yo dzula zwavhuḓi.

Kana uri hu shumisa zwithu nga tshikirini zwi a ḓisa vhubindudzi vhunzhi kha shango ḽashu nda dovha zwa ita ita mbambadzo zwithu zwashu kha mashango a nnḓa a dovha a diswa na dzi tshelede dzi rennḓa dza ḓisiwa ngeno.

Uri ni sa lenge mushumoni kha vhupo hashu hu na basi ḽo no bva nga ten pass sengisi zwi amba uri ni tea u vha ima badani nga tshifhinga nga tsho teaho nga madekwana ḽa vhuya hanga five ḽa vhu yanga five zwi amba uri ri kho tea u dzula ni tshiṱitshini nga tshifhinga tsho teaho uri basi ḽisi ni sie.

Zwithu zwa vhuṱhoga zwi nda tea u zwi paka ndi thikhithi ya basi a pake na basa a dovhe a pake na maḓi a pake na zwiḽiwa nazwo ndi zwa vhuṱhogwa ngori ndi zwone zwine zwa ṱoḓea kha lwendo lwawe thikhithi ha basi iḓo ṱoḓea a tshi vho namela basi. Basa i nga ḓi ṱoḓea arali u khou nyagiwa zwidodombedzwa zwau u ṅwala kha kha vhathu vho namela hu na dzi number founu dzawe ha maḓi a khou itela lwendo lu lapfhu avha a kho nwa maḓi na zwiḽiwa zwa uri a dzule a u a nga maanḓa.

A hu ngo tsireledzea na luthihi.

Zwi a itea tshifhinga tshitzhi nga maanḓa u wana dzi tshumelo dza e-hailing dzi sa dzheni nga ngomu ma ḓoroboni dzi kho shavha u dzhielwa dzi goloi kana u ṱangana u dzhena khakhathini na vho ra dzi thekhisi ngori huṅwe dzi ḓoroboni a vho ngo tendelwa u dzhena sa izwi vho radzithekhisi vha tshipfa u nga vha kho dzhielwa dzi customer.

I gonya nga maanḓa arali mutengo wa wa wa mapfura u nṱha.

Ndo no vhuya nda shumisa tshidimela tshumelo ya tshidimela ndi ya vhuḓi nga mannḓa ende u swika nga tshifhinga hune wa khoya hone mara ho ḓalesa vhugevhenga nga ngomu.

Zwono ita uri dzigoloi dzi shaye vhu phakha kha moḽoni ya tsini hashu ndi zwa uri goloi dzi vha dzo ḓalesa ende tshikhala tsha u paka hu vha hu si na hu vha ho itiwa moḽo muhulwane mara fhethu ho paka hu huṱuku ho katelwa uri mashopo ndi manzhi ende mashopo a manzhi vhathu vhanzhi vha ya ḓa hafho fhethu ende fhethu ha u paka ha ho no hu huṱuku wa wana na dzigoloi dza e hailing dzo paka hanefho hune a khou tea u paka vhathu zwavho.

Nṋe ndo no vhuya nda ṋamela thekhisi ndi tshi kho ya fhethu hune a thi hu ḓivhi mureili wa thekhisi o nthusesa nga maanḓa uri ndi swika afho fhethu na ngori ndo vha ndi sa hu ḓivhi a vha na vhulenda a amba na ṋne zwavhuḓi nda swika zwavhuḓi ndo tsireledzea hafho he ndavha ndi kho ya hone.

Nṋe ndi vhona uri zwi namela zwa vhupo zwa mahayani zwa vhaaluwa zwi tea u vha mahala na ngori sa izwi vhathu vha vhaaluwa vhaṅwe vhanzhi a vha shumi vho to sedzela kha tshelede ya ya magavhelo a mindende.

Zwine zwa nga ita ndi uri vha sekhithara ṱhamusi ya vhuendedzi vha vhe na nḓila ine vha ḓovha vha kho ṱhamusi vha vha na dzigoloi dzine dza ḓo shuma kha vhathu vha vhaaluwa fhedzi.

Arali vhaṋameli kha nḓowetshumo ya ya tshumelo ya thekhisi vha siho ngoho ndi ya uri vhubindudzi a vhuho hafho fhethu.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhareili vha wane vhugudisi ho khetheaho uri vha kone u fara zwavhuḓi vhaṋameli vhavho vhahulwane na ngori kanzhi vhaaluwa u wana vha tshi vho tou balelwa u shumisa vhuendedzi ha dzi thekhisi malugana na uri vhathu vha u reila dzi thekhisi a vha ḓivhi na uri vha to vha farisasa hani.

Vhanameli vha tandulula ma thaidzo avho nga maanḓa vha to ya kha dzi taxi association vhathu vho faraho dzi thekhisi vha ya vha amba dzi thaidzo dzine vha vha nadzo dzi taxi association vha dzhia vhukando u bva hanefha.

Zwine zwa ṱuṱuwedza u gonya ha dzi thekhisi ndi mutengo wa u gonya ha nthu ha mapfhura peṱirolo kana desiel.

Kanzhi vhaaluwa vha ṱangana dzi thaidzo ndi nnzhi nga maanḓa mara vhaṅwe vhaaluwa vha zwi ita uri zwi vhe khwine ngauri vha ḓo dzhia mishonga yo vhalaho ine ya ḓo katela miṅwedzi minzhi uri vha si ye kiḽiniki huṅwe vha fhedza vha songo toya kiḽiniki nga ndavha yo balelwa vhuendedzi.

Vha nga farisana nga u tikedzana nga u bvisisana tshelede uri vha kone u wana vhuendedzi ha vhuḓi ho fanelaho vhathu vhahulwane.

Mabisi a tea u tshimbila fhethu hoṱhe ende ha ngo tea u nanga uri a ya ngafhi nga tshifhinga ḓe a to dzula a khou lugisiwa uri avhe ready na nga sevisi yao.

Ndi zwa u sa badeliwa tshelede yo linganelaho vhathu vha gwalabela zwone.

Zwi kwama nga nḓila khulwane nga maanḓa u wana vhathu vha si khou balelwa u swika mishumoni vhaṅwe vhathu vha to swikela hune vha a wana na dzi warning vhaṅwe vha to swikelela na u thathiwa na u thathiwa ngori a vha a khou swika mushumoni nga ṅwambo ya migwalabo.

Vha nga khwinisa ngo khwinifhadza uri thekhisi yavho vha dzule vho i yo sevisiwa u itela uri thekhisi i si ṱangane na dzi thaidzo kana zwo u vha na u sa tshimbila zwavhuḓi badani ya swikela I tshi vho vhanga khombo vha dovha vha thusa vhathu nga u vha fara zwavhuḓi dzi thekhisini dzavho na u fara zwavhuḓi vhaaluwa.

Vha ṱangana na khaedu dzo fana na uri a vha koni u u uri vha endedze vhaaluwa vha si na tshelede ngauri ṱhamusi havho vhathu vhane vha vha vha khou vha shumela vhakho ṱoḓa tshelede yo linganelaho uri na uri a vho ngo tendeliwa u dzhia muthu a si na tshelede.

Maga ane a nga dzhiiwa ndi u vhidza vho ra dzi thekhisi vha dzi taxi association uri vha dzhenelele kana na mapholisa a dzhenelele u tandulula kanzhi vhathu vha zwigwada zwa dzi thekhisi vha tshi lwa hu vha ho dzhenisiwa na zwihali nga ngomu zwi vha khwine hu tshi ḓa vhathu vha mulayo vha I tandulula na vho radzithekhisi vha hone.

Mbuyelo ya hone ndi ya uri vho rathekhisi dzi dzipfhanelo dzavho dzi ḓo tsireledzea na uri dzithekhisi dzavho dzi dzule dzi nḓilani dzi si na dzi khakhathi na u wana mushumo zwavhuḓi.

A nga shela mulenzhe nga u ḓi fha tshifhinga na ḓifha mbilu ya vhuthu na vhulenda uri arali vha tshi ḓivha fhethu hune ha vha na vhaaluwa nga maanḓa vha zwi ite mafhungo uri vha ye hafho fhethu hune ha vha na vhaaluwa uri vha kone u vha thusa uri vha swike hune vha kho tea u ya hone.

Vho rathekhisi vha to dzula vha kho goloi dzavho dzi dzule dzi khou lugisiwa tshifhinga tshoṱhe uri dzi dzi tshekhiwa uri dzo lugelela u vha badani na na u khwinifhadza kufarelwe kwa vhaṋameli vhavho sa izwi vha dzi customer dzine dza vha ḓisela vhubindudzi.

System dza mahayani dzi nga khwinisa nga u vha na vhuendedzi hune ha ḓo to vha hu khou endedza vhaaluwa u ya hune vha kho ya hone no vha isa mavhengeleni na dzi kiḽiniki.

Zwa uri vhalimi vha ṋameli na vho radzithekhisi vha tea u shumisana ndi zwone zwine zwa nga ḓisa mulalo na uri vho radzithekhisi a vho ngo tea u uri vha kho endadza vhathu vha vha vha khou fara nga nḓila i si ya vhuḓi.

Dzi tsireledza nga maanḓa ngauri arali dzi tshi khou ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe u ya kona u wanala uri arali hu na phoso dzi a kona u wanala hu tshe na tshifhinga uri i yo thekhisi i si dzhene nḓilani ine ya ḓo swika ya vhanga khombo.

Zwine nda vhona zwi tshi itea kanzhi u swika u kho wana u tshi kho u fhambana na mihwalo yau itshi tea uya huṅwe fhethu i kaliwa hone. Iwe muṋe u u sa ḓivhi nori mihwalo yau i tshimbilisa hani ḽiṅwe ḓuvha i a ḓi sala murahu iwe wo ṱuwa.

Nṋe tshenzhemo yanga ndi ya uri kha vhupo ha mahayani hune ndabva hone nṋe hezwo zwithu zwo ḓalesa ende zwo kalulesa u wana thekhisi i kho to ṱuwa na vhathu yo ḓadza vho dzulaho vhaṅwe vho to ima u tshi to wana vho gogodela na mafasiṱere heyo thekhisi u kho to i vhona uri i kho tshimbila nga vhuleme. Ende hezwo zwithu zwi itiswa ngori u wana vhuponi ha mahayani thekhisi dzi satu tshimbila dzi dzinzhi, u wa wana u khou to tshimbila thekhisi mbili henefho mahayani hezwo zwi kombetshedza vhathu uri vha ṋamela heyo thekhisi dzo hwala dzo ḓala. Zwine zwa nga itiwa ndi zwauri vha muvhuso kha vha engedze thekhisi kana vha dzi taxi association vha engedze dzi thekhisi kha vhupo ha mahayani.

Nṋe ndi ḓi pfha zwi si zwavhuḓi vho ngori vha vha sa khou ri fara zwavhuḓi sa izwi mutengo wa wa peṱirolo wo tsela fhasi ṱhaṅwe na kha riṋe vha nga tsitsa nga zwezwo zwiṱukuṱuku zwe zwa tsa ngayo zwi ngavha khwine nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri zwa khwine ndi zwa uri saizwi ri vhathu ro ṋamela ri thusane nga zwiṱukuṱuku zwezwo. Ṱhaṅwe arali a kho a khou shothelwa ṱhamusi nga five rannda ra vha ri khou bvisa nga rannda rannda roṱhe zwinga thusa nga maanḓa.

Hei ndi nga ḓi pfha mbilu yanga i khou vhavha nga maanḓa saizwi wo bvisa tshelede yo yo fhelelaho wo lavhelela uri u swike hune wa kho tea u swika hone. Izwi u tshi vho siiwa nḓilani ngoho mbilu yanga i nga vhavha nga maanḓa.

Vha ya fhambana vhone ngauri vha vha mahayani vhono ḓowela uri kushumele kwa hayani ndi kufhio ndi hone vha tea uzwi itisa hani na uri mahayani kushumele kwa hone ṱhamusi ku ṋamedzele kwa vhathu a ku tu fana na kwa ma ḓoroboni. Sa izwi ma ḓoroboni u nga si wane asi kanzhi u tshi wana thekhisi dzo ḓala ngori ndi nnzhi. U nga si wane wo to guḓeliwa kha thekhisi nthihi sa zwino mahayani hezwo zwithu mara vhareili vha hone vhono zwi ḓowela uri thekhisi uri i thoma ya ḓala u swika gai.

Hezwo ngoho nṋe ndi vhona zwo fanela uri vha badele nga tshelede ine vha fhiwa nga vhaṋameli saizwi vha vhashumi navho ndi tshelede yavho ine vha vho i shuma. So vhone vhaṋe vha tea u vhona nḓila uri vhashumisa hani kana vha i bvisa tshikwamani tshavho kana vha shumisa tshelede ya vhaṋameli. Sa izwi navho vha mushumoni tshelede ine ra badela ngayo ivha u muholo wavho.

Nṋe athi ḓi pfi zwavhuḓi na luthihi ndi ḓi pfha izwo zwithu zwo bva nnḓa ha tshanḓa sa izwi mure mureili a tshi khou ṱuṱuwedziwa nga vhaṋameli nae u a ḓi pfha a na mutsiko uri u to ita zwine vhaṋameli vhane vha kho amba zwone. Sa izwi hu vhone vhane vha vha badela ende hezwo zwithu zwo gidima nga luvhilo ndi dzi dzi dzi dzi gonyisa tshantsi yori u ni wane khombo nḓilani.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza uri kanzhi wo lindela hafhunoni uya lindela tshifhinga tshi lapfu lapfu vha sa khou swika na u swika havho vhareili. Wa lindela tshifhinga tshilapfu wa wana u tshi vho ya mushumoni wo u kho gidimisa na mureili uri kha gidime na ngori ndi kho lenga ende hezwo zwithu zwi a dzhia tshifhinga nga maanḓa.

Ine ndavha nayo ndi ya uri u ya ḓi dzhena thekhisini kana hanefho wo lindela thekhisi wa lindela tshifhinga tshilapfu wo lindela uri iyo thekhisi i ḓale wa wana utshi vho swika mushumoni wo lenga.

Nṋe ndo vhona mutengo wa goloi u kho gonyesa eish nda wana uri ndi khwine u shumisa dzi thekhisi. Naho dzi na masiandoitwa asi one wa shumisa dzithekhisi uri u kone u u seiva zwezwo zwiṱukuṱuku une wa ḓo seiva zwone.

Nṋe ndi takalela u shumisa tshiendedzi tsha train ngauri tshi a ṱavhanya. Ende tshi tshi ṱavhanya ngauralo uya ṱavhanya u swika hune wa kho ya hone ende na mutengo wa hone u fhasi.

Zwi a dzhia tshifhinga ngauri u nga ḓi lugisa vha migwalabo vha ḓi vhuya futhi vha tshinya. Vha dovha vhatswa ende na zwine zwa vha zwi kho zwa kho tea u lugisiwa ngazwo wa wana zwi vho nyaga tshelede nnzhi.

Vha nga zwi langa nga u nga u vha na zwi schedule zwi fulufhedzeaho na u ḓivhadza vhathu arali train isa ḓo tshimbila nga tshifhinga.

Zwi nga thivhela ngauri, vhathu hu vhe na mulanguli ane a ḓovha a kho langa vhathu vhane vha kho dzhena kha train uri vha vhe vha na dzi thikhithi. Kanzhi vhathu vhane vha vha vha dzhena kha dzi train vhavha vha si na na dzi thikhithi hafho u wana ho ḓala ngazwo. Kana ha tovha na dzi train dzo vhalaho kha zwiṱitshi uri huvhe na train ṱhamusi mbili dzine dza ḓo dzhia vhathu hafho tshiṱitshini u fhungudza u ḓala ha nga ngomu.

Tshenzhemo ya vhaṱoli vha thikhithi ngoho vhathu vha vhaṱoli vha thikhithi vha a ṱoḓea nga ngomu zwiṱitshini na zwidimelani. Zwiḓi fhungudza na kuḓalele kwa nga ngomu na ngori u wana vhathu vho sokou ḓala mara vhaṅwe vhunzhi havho vha si na dzithikhithi hafho nga ngomu.

A zwo ngo to leluwa nga u ralo ngauri vhathu vhahulwane a si kanzhi vha tshi tshi kona u shumisa dzi founu u vhidza edzo dzi e hailing.